Into eyenza into okokubana xa uaplayela i-loan yendlu xa ungumntu ozisebenzayo ufumanise into yokuba kunzima uba mawuyifumane, ngenxa yobana abanye abantu abazohluli izimali zabo neemali, nemali yebhizinisi. Umzekelo funeka ube neakhawunti yebhizinisi, ube neakhawunti yakho wena buqu. Kwakhona ube nemali engenayo ube nemali nyanga nanyanga. Kwakhona kujongwe into yoba imali engenayo ikangakanani na. Indlela owenza ngayo funeka ube ii-documents ozizisayo uba imali iyafumaneka, yonke laa nto. Funeka kutshekishe ukuba ungumntu okwaziyo noseyiva, ingaba ikhona imali oyifumanayo, ingaba imali yakho yenyanga nanyanga ikangakanani. Uzawukwazi ubuye uyibhatale le malimboleko emveni koba uyifumene.

Ndicinga ukuba kufanelekile ngoba kaloku bakugcinela imali yakho. Kwakhona njengoba bekugcinela imali yakho nje ihlala ikhuselekile kubo. Xa bona bethathelwe la mali akukho nto ikudibanisa nabo, wena eyakho imali ihlala ihleli. Kwakhona banabantu abasebenza kwezi bhanka, ngoku aba bantu badinga uba babhatalwe. Nemaphepha abawasebenzisayo, izinto, ubuxhaka-xhaka ababusebenzisayo nabo budinga imali uba mabubhatalwe. Ngoko ke ndicinga ukuthi kufanelekile.

Andinova kamnandi ngoba ndiyayazi into yobana izawuba yinto eza kuthatha ixesha ezafuna uba ndihambe ndiyongena ngaphakathi ebhankini. Ngoko ke ingandidakumbisa ngoba ndingabanayo nento ethi mandiqale ndililinde uba alizuphinda likhutshwe na. Ngoba ngamanye amaxesha liyakwazi uba kanti liyatyiwa kanti uthi xa usuka ebhankini imali yakho ikhutshwe. Ndingaba nexhala kakhulu, ndingafuna ukuthi xa ndisuka phaa ndibe sendibaleka sendingena ngaphakathi ebhanki ndiyokhupha ndiyolivala. Ngoko ke yiyo loo nto ndiye ndiqonde uba ngamanye amaxesha kungcono ukhuphe apho ibhrentshi yebhanka ikhona uzokwazi ubaleka ungene ngaphakathi.

Kukuyivula, ukuvula i-bank yeyona nto ilula kakhulu ngoba ayidingi iinto ezinintsi. Ifuna nje i-ID yakho ifune nedilesi yalapho uhlala khona. Zange ke ndikhe ndiyivale kodwa ndiyacinga inoba iyasokolisa ukuyivala.

Iluncedo imigalelo ngale ndlela yento okokubana ugcine imali ongakwaziyo ukuzigcinela wena ngokunokwakho. Ngoba imali xa isemgalelweni uyanyanzeleka uba mawuyikhuphe kanti akufani naxa use-bank. E-bank bayayitsala uyakwazi ukuphinda uyoyikhupha kanti emgalelweni awukwazi uphinda uyoyikhupha. Yiyo le nto ke ngoku ndithi kubhetele ingakumbi laa migalelo uyigcina imali kuyokuphela unyaka, apho khona uyazi ukuthi imali yakho uyoyifumana xa kuphela unyaka.

Benze imali enkulu. Abantu abarentisayo benza imali enintsi ngoba kaloku leyo bhizinisi yoba nezindlu okanye ube neendawo zorentisa ayiphelelwa. Ngoba abantu bayaphuma bayangena. Abantu basoloko befuna indawo yowuhlala. Ngabona bantu benza imali enintsi ngoba ihlala indawo le yokurenta ihlala iyeyabo. Bayakuboleka nje umzuzwana baphinde bayithathe baphinde bayoyinika omnye baphinde bayithathe. So, benza imali eninzi.

Kungenxa yokokubana abafuni ukuyivumela ukuba yinto eyenzekayo, yinto esiphila nayo noba siyafuna uthetha ngayo, noba asifuni uthetha ngayo izawukwenzeka. Ndingathi ngaba bantu bafuna ukucinzela into yokubana ukufa kona kukhona. Yiyo loo nto ke bengafuni ukuthetha ngomasingcwabane. Kanti ke umasingcwabane uyanceda, kuyanyanzeleka ukuba kuthethwe ngaye.

Ukuba umntu ajonge ukuba ngabana ukwazi ukusebenzisa imali engakanani okanye ukwazi ukufumana imalimboleko engakanani, kulaa malimboleko uzawukwazi na ukuyibuyisa. Kwakhona ajonge indlela ahlela ngayo iimali zakhe, anze uphando ngeendawo ezithengisayo izindlu neendawo ezilungileyo, ayojonga naye ukuba ngaba le ndlu ayifunayo ingaba isemgangathweni owunguwo, ingaba le mali ayithenga ngayo ifanelekile, ingaba akukho zimali zifihlalekileyo izinto ezizowuphinda zifune imali ngaphezulu. Ajonge into yobona akaqathwanga na, ngaba bamtshaje izinto ezizizo na, akukho nkqatho eyenzekileyo okanye imali ezifihlakeleyo.